Izimpawu zesifo sefuba zokuncipha kwesisindo, ukulahlekelwa isifiso sokudla, umkhuhlane, ukuqhaqhazela, ukukhathala, ukujuluka ebusuku. Uhlobo lokuhlola, ukuhlolwa kwesikhumba, ukuhlolwa kwegazi, ukufanekisa, nokuhlolwa, ukuhlolwa . Kunezigaba ezintathu, i-exposure . Igadla kakhulu, amaphaphu, amathambo, ubuchopho, i-node, izinso, isikhumba, umgogodla . Imithelela empilweni yomuntu, okokuqala, impilo yomzimba, impilo yengqondo, i-stigma, i-transmissiom, umphumela wesikhathi eside.

Indlela yokusiza umuntu ocindezelekile. Unikeza ukweseka, ufunda ngokucindezeleka, usiza umuntu akuphathe imithi, ukugwema ukunika isiluleko. Ukukhuthaza umuntu ukuba enza izinto, ukufinyelela futhi ulalele, ubasize bazibekele imigomo. Ubuze ukuthi yini ongayenza. Ubakhuthaze ukuba bafune ukwelashwa. Ukuze babuyele ekujwayelekile kufanele bathathe imithi ukuncindezeleka ukuze babuyele esimeni esi-right baqhubeke nempilo yabo. Ukunikeza ukusiza ngokokudla nesemisebenzi, ubaklinele, ubaphekele endlini. Usebenze nabo ekudaleni isimiso.

Umhlaba wonke jikelele unenkinga yemithi eyimbombayi, kepha nakhu izinto ezingasiza njengomthengi. Thenga umuthi wakho ezindaweni ey'semthethweni, ey'semthethweni kwizindawo zokuthengisa, amakhemesi, kanye namadispensa. Hlola umkhiqizo wakho, qiniseka ukuthi umkhiqizo awuguquki. Yenza isimemezelo esindlangalaleni noma yimuphi umtholampilo nasesibhedlela, njengongqongqoshe wezempilo. Yenza i-advert ukuthi kumabonakude ukuze abantu babone ukuthi khona inkinga ekhona, kwimithi ewumbombayi. Khuthaza abantu bathole imithi emtholampilo, ezibhedlela, namakhemisi angempela. Ungathengi umuthi emakethe evulekile, thenga kuphela umuthi onikezwe udokotela wakho. Ungalokothi uthenge umuthi kuwebhusayithi engaziwa noma imakethe. Buza usomakhemisi umuthi oyisithako somthambo yemithi yakho yamanje.

Abantu abakhubazekile, iy'ndaba engase abhekane nazo, izindaba zomthetho, ukwezemfundo, emphakathini, okomzimba. Uma ukhubazekile kuhluke ngey'ndlela eziningi. Eyokuqala uhamba ngisihlalo esinamasonde, izimpuphuthe, izithulu, umuntu obona kancane, umuntu ongezwa. Kodwa uhulumeni wethu, nazi izinto angakwazi ukuzisiza, abantu abakhubazekile emtholampilo. Okokuqala nje, ukuguqula kwengqalasizinda yesikhungo sezempilo, njengesibonelo, isibonelo, indlu yangasese efinyelelekayo kanye nama-ramps. Ukuqhubeka ukuvakashela okukhethekile emakhaya. Ulwazi olufinyelekayo nokuthutha imfundo. Ukuxhumana umphakathi nokushintsha ukuziphatha. Ukuqeqeshwa kwabasebenzi bezempilo. Isibonelo sokuthi nje, kube khona umuntu okwazi ukukhuluma ulimu lwezandla, esibhedlela nasemtholampilo.

Umehluko phakathi kwenyanga nabathakathi, soqala ngabathakathi. Abathakathi bavame ukuthatha ngokuthi benza okuphambene nokuhle emphakathini, amandla engaphezu kwemvelo okulimaza abanye. Kungenzeka abe yedwa noma bebe yiqembu ukwenza umuntu agule noma ashone. Umthakathi ungumqeqeshi wobuqili. Ubuthakathi busetshenziswa ngamandla angaphezu kwemvelo nomlingo. Inyanga, iyenye indima yomphakathi. Ukuhlanganiswa nemithi yanamuhla, ukulapha abantu ukugula, umkhuba woNkulunkulu, ukusetshenziswa kwemithi kanye namakhambi, ukuxhumana nokhokho, nokuqeqeshwa. Izinhloko zendima. Umehluko ukuthi, inyanga iyalapha, umthakathi uyalimaza abantu.

Malume, inzuzo ozoy'thola muthatha imithi yesifo sengculaza. Eyokuqala ithi, ukunikeza amasosha akho omzimba ithuba lokutakula, ukunciphisa ingozi yokuthi usabalale kwabanye, ukuphila impilo ende, futhi enempilo. Ngeke usidlulisele isifo sengculaza kubalingani abangenayo ingculazi, ngocansi. Gcina umthwalo wegciwane uphansi, yandisa isibalo sakho se-CD four count. I-ART ihlelelwe ihlanganisa yemithi oyithatha nsuku zonke ukuze ube ngcono. Inzuzo ebaluleke kakhulu ukuthi, uzophila khulu, ukuvimbela, ukunciphisa okumayelana nezidakamizwa, ukucindezela kwamagciwane. Ukuvimbela ukudlulisela i-HIV kwabanye.

Kodwa Simanga, ehla lapho esihlahleni, kanti awuzwa yini na? Eyi, kodwa le ngane isicefe. Hawu buka-ke usuwile manje esihlahleni, hhawu waze wangiyala mntanami. Hawu nkosi yami, bamba makhelwane simphuthumise esibhedlele, kumtholampilo uzoluthola usizo. Sawubona sawubona nesi, nangu umntanami, uwile esihlahleni Nkosi yami, uvukile, uphuma nanegazi, ngicela umsize bandla, ngicela umsize, ngicela usizo bandla, angaze alimale kakhulu uzophuka lomntwana. Ngiyacela bandla, ngicela uphuthumise-ke, hhawu Nkosi yami. yaze yangiyala Jesu. Nesi uzophila kodwa? Uzolulama kodwa? Dokotela ngicela ungitshele ukuthi kwenzakalani. Uzofaka ukhonkolo noma kwenzakalani ngempela? Hawu, kodwa lo mntwana, ngiyazi kufuneka ngidlulise uvalo khona kuzolunga. Hawu, ngiyajabula uzosizakala, uzophola, hawu ngiyabonga dokotela, ngiyabonga nesi.

Wemngani wami, asixoxe kabanzi. Iziphi izimpawu ze-COVID-19? Mina ngizokutshela, ukukhwehlela, ukuphefumula, umphimbo obuhlungu, ukuphathwa ikhanda, ukuhlanza kakhulu, isifo sohudo, ukukhathala. Ukulahlekelwa, ukunambitha, ukubanda. Mina njengomngani wakho, ngizokutshela futhi, ungavimbela kanjani kusanesikhathi? Geza izandla zakho kaningi, futhi ucophelele ngamanzi afudumele, kanye nensipho, imzuzwana engu-twenty. Gwema ukuthinta ubuso bakho. Yeka ukubambana ngezandla nokuwola abantu. Ungabelani ngezinto zakho. Vala umlomo nekhala uma uthimula. Kumele iy'ndawo zakho zihlanzeke. Hlukanisa umphakathi. Gqoka imaski. Self quarantine, uma ugula.

Ukhumbule kudala, zazingekho izibhedlela kanye nemtholampilo. Kephi abantu ababephila ngani, ngemithi yamakhambi yendabuko. Kusuke kudala abantu babephila, besinda, besebenzisa imithi ehlukene abayitholi emahlathini kanye nezihlahleni. Yebo iyabasebenzela. Ukugula kungekho kaningi, abantu bebephila. Kumanje futhi amakhambi endabuko asiza kakhulu, futhi asaqhubeka nokusiza. Kepha manje asehlangane ne-western medication, kanye nemithi yendabuko. Ngokwazi kwami asiza kakhulu, nami asesize ey'nkingeni eziningi, ngivuvukelwe izinyawo ngiya kudokotela, udokotela angangisizi, angiyiboni inkinga, kepha ngaya kumuntu osebenzisa imithi wanginika ikhambi, lokuthi ngiphile, ngaba kangcono. Ngazithola kabili kathathu, ngagquma ngaphalaza, ngabuyela back esimweni. Yebo, ziyasiza.

Imphakathi yasemakhaya, bakholelwa kahulu ezinyangeni kudlule odokotela. Kepha kunezifo ezidinga odokotela, hhayi izinyanga. Isibonisa ukuthi, uma uphethwe izinyawo, udokotela uzokwazi ukukusiza akunike umshanguzo, wokuthi inyawo zakho zingavuvukali zidambe. Kepha mawukuthi uya ezinyangeni, uzokutshela ukuthi uthakathwe umakhelwane wakwakho, kepha akulona iqiniso. Njengokuthi umuntu unesifo senhliziyo, ahambe ezinyangeni, amutshele ukuthi amagobongo ekumele awenze. Kanti uma ezoya emtholampilo, udokotela uzomtshela ukuthi uphethwe yisifo senhliziyo mese emunika ikhambi lokuthi aphile, umshanguzo, kumele awuthathe impilo yakhe yonke. Yingakho ngithi mina, if ubona ukuthi uyagula, ugula kakhulu, musa ukuya , musa ukuya ezinyangeni kepha iya emtholampilo kudokotela, uzokuhlola kabanzi umzimba wakho wonke athole ukuthi ikuphi inkinga kuwena. Mase ekunika umshanguzo okufanele, hhayi izinyanga, lapho ngeke zikwazi ukukusiza. Iyani ey'bhedlela bantu benkosi.